Xa uhamba endleleni, mhlawumbi sisiya ezilalini, kuye kubekho izinto ezininzi eziye zenzeke endleleni, njengezinto ii-accident ufike mhlawumbi iteksi itshayisene netrakhi. Apha endleleni uye ubone nabantu, usubone umntu osendleleni ongayazi uba kume njani, ube njani uba aze ame endaweni engenazinto engenabani. Zizinto ke ezo eziye zenzeke endleleni. Nabantu okhwele nabo sometimes kuke kubekho lombhidwano, ubone uba bayaxoxisana ungazi uba bekutheni. Kodwa ke kuphele ke niyofika apho niya khona.

Kukuba umntu ahlale ehamba ngespidi limithi esilungileyo endleleni futhi angamane ejonga imfonomfono endleleni, ngoba yenye yezinto leyo eye iphazamise. Umntu xa eqhuba avele ajonge kancinci ezantsi kanti ngelaa xesha kukho ibhayisekile angakhange ayibone.

Funeke azame ngandlela zonke ukuthi ii-brakes zakhe ziyasebenza, izibane zasemva zee-brakes ziyabonakala. Xa ejika uyayifaka i-indicator, uyazisebenzisa ii-blind mirror spots, ukuthi zezi zipili zilapha emacaleni zibalulekile uba zisebenze kakuhle, nesi silapha phezulu sibalulekile. Ajonge amanzi emotweni, ajonge ii-wipers uba zisebenza kukuhle, amacango futhi avalekile ukuthi imoto yakhe ihamba ngendlela elungileyo endleleni.

Kozothutho zomoya akukho nto ndiyibonayo enofunwa ithathwe, njengoba kubalulekile ukuba kwenziwe i-inspection, i-service kwepleyini nganye. Ayikho enye into ekufuneka isusiwe.

Iinto ezenziwa ngabaqhubi bebhasi ezike zicaphukile, ngumntu onovele abalekise eqhuba isithuthi esikhulu endleleni ehamba entabeni. Yiyo leyo iye icaphukise.

Ayinoze ukwazi usebenza tu kwaphela, ngoba iiteksi zixakwe ngabantu abaphangelayo ekuseni, abantu bafole iilayini ezinde ezirenkini. Bazabathatha njani abantwana besikolo bebanintsi kangaka abantwana besikolo bebodwa? Because bakhona abantwana abazikhwelayo iitekisi. And ke ngoku iitekisi azikwazi uhamba zithatha abantwana kwiindawo abahlala kuzo, kanti abantwana baseyifu xa bethathwa zezitranspoti bezobathatha kwezi ndawo bahlala kuzo. Bangabi ngabantwana abaya erenkini, akukho seyifu abantwana bayabiwa. And aba badala i-most yabo bayakhwela eteksini. Ngoko ke ngeke leyo nto isebenze, nokhuseleko lwabantwana aluzubakho tu kwaphela. Because abazubakhusela, abazubathatha ezindlini baphinde bababuyise ezindlini, babathathe phambi kwesikolo.

Ayikho tu indlela yokuwuthintela lo umba, ingaba ndiyaxoka uba ndithi ukhona. Ngobana noba niyakhalaza ningabakhweli eteksini uba hayibo igcwele iteks,i akuyiwa ngani. Uba uthe udrayiva kuyakhwelwa, kuyakhwelwa ke qha. Kuthiwe bhekelani, nizawubhekela ke qha. Ofuna uzinyala, into izawuxhomekeka kulo kuthiwa makakhwele yena uba ngena uzawuzinyala, nguye ke onokwazi ukuthi hayi uzolinda enye itekisi. Kodwa thina bantu sebekhwele akukho nento esinoyithetha.

Kukuba xa njengoko sekusenziwa kubekwe iitrafikhi endleleni ezikwazi ukumisa itekisi zijonge ukuba akugcwelanga teksi. And enye into ebendinoyenza kukufaka abantu bomthetho, ii-traffics, ezirenkini xa kukhweliswa abantu kungabikho overload from erenkini.

Izinto abazenzayo ezike zindicaphukise xa beqhuba endleleni kunabanye umntu uyawuze aphushe imoto ephambi kwakhe kuba befuna ugqitha. And xa bephusha abayiphushi ngesihle, abayiceli noyicela bavele bangene kuyo meaning that bayabhulisha endleleni. Ngoku wena uqhuba imoto encinci funeka ubhekelele ekoneni ngenkani uthanda ungathandi, ngoba bona bazixelele uba bangabo bangabo. And then umntu azixelele uba yena uyaqhuba kanti akaqhubi uqhutyelwa ngabanye abantu apha endleleni.

Ingenxa ye-safety yabantu yabakhweli and le nto ingenkuseleko yabakhweli. Ingenkuseleko yabantu ongabakhwelisanga wena, abahamba ngezinye iimoto. Ngoba kaloku yonke into eyenzeka endleleni, yile nto kuthiwa xa uqhuba qhubela nabanye abantu ngoba whatever enokwenzeka kwimoto yakho endleleni izawuchintsela nezinye iimoto. Mhlawumbi ivele ime imoto endleleni ungakhange ikunothise ngenxa yento erongo emotweni. Imoto esemva kwakho, kuba besihamba ngesipidi esithile, izawungena zitshayisane kanjalo. So kubalulekile ke for i-safety yabantu abahamba endleleni ukuba imoto ibe semgangathweni olungile ukuthi mayihambe endleleni.